Ha ke kopane le batho ba mofuta ona, ke ke bue sekgowa hore re bue puo e sa tshwaneng le eo re e tlwaetseng. Ha ba sa batle ho bua sekgowa, ba batla ho bua puo ya bo bona. Le nna ke ke eme ho ya ka puo ya Sesotho. Ha ebe a sa batle ho utlwa hore ke reng, le nna ha kebe, ha ke ikemisetse ho utlwa hore le yena o reng. Mme qetello ya qetello, re qetella re sa bua, re tlohelletse puo feela.

Ho bohlokwa haholo hore ha o le motho o tsebe moo o tswang hore o tsebe moo o yang. Hangata, ha re bolele hore motho o tiise hlooho ha e tla nthong tse leng horeng wa di bona hore tsena, ha hona molemo ho tsona empa di bitswa setso kapa moetlo. Empa hona le dintho tsa bohlokwa eleng tsa nnete, tse ahang ebile tse tla dulang e le di nnete tsa bophelo ho ya ho ile. Tseo o itshetleha ka tsona mme ha o di furalle. O itshwarelletsa ka tsona hobaneng di ya o bopa ebile di o bopile, di o etsa motho eo leng yena kajeno. Ka hona ho ya ka nna, ha re a tlameha ho iphapanya setso sa bo rona kapa moetlo.

Ha o ka rutwa ka leleme leo utlwisisang, leo o tsebang ho le bala, leo o le utlwang, ebile o kgona ho hlalosa dintho ka botlalo ka lona. Eleng leleme la lapeng eleng Sesotho, ke a dumela ebile ke a hatella ka ho netefatsa hore ha re ka rutwa ka leleme la bo rona, re ka ba bahlodi ho feta ka mokgo re atlehang ka teng ha ntse re ithuta ka maleme a mang. Ke a dumela hore dintho tse ngata re kgona ho di hlalosa ka ho fetella ha re di bua ka leleme la bo rona. Ka hona, ke a dumela hore nthwe ba e lwanelang ke ya bohlokwa.

Nna ke rata dipabi, lesheleshele le dinawa, ke sa lebale maleu. Ka hara tsona dipabi ke a tseba ho iketsetsa tsona le maleu. Empa lesheleshele le dinawa, ke di rata ha ke di phehelwa ke mme ya ntswalang. Ha hona motho ya hatang pitsa jwalo ka mme eno. Tjhehe, eno mme yena wa e hata pitsa. Leshano le lebe.

Maemong a ka malome o araba ka ho re, hobane a ikgethile. Etla re hanghang ka mora lefu, ho ka etsuwa mosebetsi wa ho hlobola thapo. Mme ke kgutlele mosebetsing se ke e hlobotse thapo. Ka hona, ho keke hwa nkuwa nako e telele re apere thapo. O itse o tla re kuta, mme a etse mosebetsi wa ho hlobola thapo. Mme re rule kgutsana hore ha ke kgutlela mosebetsing, ke kgutlele se ke sena, se ke sa apara thapo ke ska sitiseha mosebetsing. Ntho ae bolelang ke hore ha ho bohlokwa hore re apare thapo.

Nna ho ya ka nna, ha ke bone di le bohlokwa hobane boholo ba lelapa leso ba se ba iketse boyabatho, ke bolela bona batho ba baholo. Rona re setse re le bana feela, mme dikopano tse re kopanang ka tsona ke tsa bojwala, ke tsa menate ebile ha hona letho la bohlokwa le re le le re bontshanang ka lona kapa le re kopanyang ntle le yona menate eo le ho keteka. Jwale ho ya ka nna le maemo a ka, nna ha ke bone ho le molemo hore nne re kopane, re buisane ka tsa malapa.